Inaka sisembatho esimbathwa babantu bembaji begodu senziwe ngesikhumba.

Iphotho sisembatho sabomma abasimbathi nabavunulileko esifana nephephethu kodwana ngesabomma abendileko.

Iphephethu yembathwa sisambatho samathelerina, basimbatha lokha nabavunulileko.

Ibhetjha sisembatho samasokana nofana sabasegwabo abasimbathako lokha nabavunulileko isiNdebele.

Isithimba sembathwa bentazana abamathelerina nofana abomma ebendileko lokha nabavunulileko begodu yenziwe ngesikhumba.

Itjorholo ziinrholwani ezitholwa ngumakoti lokha nakendako ezibuya kunosokanakhe.

Iporiyana sisambatho esimbathwa bobaba basifaka entameni, abobaba abathetheko begodu basimbatha khulu lokha nakuneminyanya yequde nofana yamasokana.

Amapatlagwana zizinto ezibotjhelwa enyaweni lokha nakugidwako, kanengi abomma bazibopha nakugidwa igwabo begodu zenza itjhada nakugidwako.

Umtjhotjho yivunulo yabobaba abayithwala ehloko.

Ibhengela yivunulo efakwa esandleni.

Amanambasikhambe manyathelo ambathwako lokha nakugidwako, amathelerina ayawambatha nakagida ngerhodlweni nabomma nabayokugida uwani bayawambatha kanye namasokana ayawambatha nakayokugida. Ye-ke amanambasikhambe mateksana amhlophe nofana anzima ambathwa lokha nakugidwako.

Amacici bukhazikhazi loba obufakwa eendlebeni ebenzelwe bonyana umuntu abe muhle.

Ibherede yingwanyana ehle ethandwa ukumbathwa bomma kakhulu, kakhulu lokha khulukhulu hayi kakhulu.

Idzila yivunulo yabomma abendileko embathwa entameni kanye nemilenzeni.

Amatshega yivunulo yabobaba nofana yabomma.

Iyerhana yivunulo yabentazana, amathelerina eyenziwe ngemincamo abayimbatha ngaphezu kwesithimba.

Yivunulo yamasokana, ingejana yivunulo yamasokana.

Ingwani yisigqoko esimbathwa bobaba.

Ikghororo yivunulo, yivunulo yabentazana bequde nofana yamathelerina.

Umlingakobe yivunulo, umlingakobe yivunulo embathwa bomma, lokha amasokana nakakhambileko, nofana ngithi lokha nabagida igwabo ikosi nayithabileko, yenziwe ngemincamo begodu yide.

Ngicabanga bonyana inyoka silwanyana esikhamba phasi, esikhamba esirhurhuba phasi sirhurhuba ngamathumbu.

Anginalo ilwazi kangako ngenyoka, ngombana bengizitjela bonyana inyoka silwanyana esirhurhuba phasi.

Ngicabanga bonyana incagu yivunulo embathwa bobaba nofana embathwa ngebandla.

Isititirimba ngicabanga bonyana isititirimba yivunulo yabomma, efana nesithimba sabentazana abamathelerina naso senziwe ngesikhumba.

Awa, akukavumeleki bonyana abobaba bambathe isithimba, ngombana isithimba ngesamathelerina.

Isiqobotjhelo ngilokho okuhlanganisa ingubo lokha abomma nabakumbetheko bonyana ingatjhaphuluki. Sihlanganiso sengubo nofana abanye bahlanganisa ngaso isithimba ukuthi ukubophelela bonyana kungatjhaphuluki

Itjholo yingutjana embatha bomma nakaqeda ukwenda.

Icuba mkhala nofana mncamo othwalwa masokana ehloko nakabuya nabagodukako nofana nababuya engomeni.

Irasu mncamo ombathwa entanyeni lokha nakuvunulikweko, ingambathwa masokana, ingambathwa matlawana, ingambathwa namathelerina.

Isinanazelo ziimbongo zakho, njengokuthi Mahlangu Mgwezani njalonjalo.

Isidonodono yinto abathanda ukuyililisa lokha nakugidwako nofana nakuculwako.

Yinto abayidlalako nakuculwako nofana nakugidwako.

Ingungu ngilokha okubetjhwako nakuvunywako nofana nakugidwako.

Irhalani mvumo wesintu nofana wesikhethu.

Abomma bavuma igwabo lokha ikosi nayithabileko begodu kunabantu abathokozako abathokozako ekhaya nofana lokha amasokana nakagodukako.

Abosotjherere ziimfengwana ebazibetha lokha nakuvunywako, khulukhulu abomma nabagidako.

Ifengwana yipempe ebetjhwa nakugidwako ingabetjhwa matlawana, basegwabo, masokana, bomma namathelerina woke umuntu nakagidako uyayibetha ifengwana ipembe.

Umrhwabha nofana umqwebu yinyama yekomo eyomisiweko.

Irhabi yivunulo yebantazana ingambathwa litlawana nofana imbathwa lithelerina.

isikotjhi isikerjana esincanyana esimbathwa mathelerina nakagidako.

Umdzegana isirholwani sedinini esimbathwa bentazana abathombileko nofana imbathwa litlawana nalivunulileko nofana embathwa bentazana abamathelerina.

Anginalo alwazi ilwazi loke kodwana nginesiqiniseko bonyana umnayilani yivunulo yabobaba.

Umgari mncamo wamaNdebele nofana mncamo wehloko wamaNdebele.

Umadalanyana yivunulo embathwa bentazinyana abangakathombi.

Umbhalo yingubo yamaNdebele embathwa masokana nakabuyako nakagodukako nofana embathwa bantazana nabakhuliswako.

Unokhethwako ligama elinye elitjho umbhalo.

Umtshurhwana yingubo encazana embathwa bomma.

Ngathi yivunulo yesiNdebele. Isihlohlo yivunulo yesiNdebele.

Umncwazi yigama elinye elitjho ingwani.

Yivunulo yesiNdebele ethwalwa ehloko lokha nakuyiwa eminyanyeni nofana nabenza umnyanya.

Unomahlonjana yingubo evunulwa bomma lokha nabagidako enomncamo.

Unomatlawana mncamo othwalwa ehloko lokha abantazana nabahlubulako.

Ivunulo yesiNdebele nofana yesintu iqakatheke ngokuthi iveza imvelaphi yomuntu.

Isiko lifundisa indabuko nemvelaphi yabantu.

Izembatho ezembathako nevunulo ziveza ukuthi ungubani, uvela kuphi nokuthi uhlonipha njani amasiko nobujamo bakho.

Ukudla okuthandwa ngokwesiko lekhethu mratha nomrorho.

Ngikhuluma ilimi lesiNdebele ngombana ngiliNdebele.

Iye, iyayiveza imvelaphi yakho ngombana kuzwakala emvumeni loyo owulaleleko nofana owuvumako.

Zekolo zidlala indima ekulu esikweni ngoba ziimongo wokukholelwa kanye nokuhlobanisa umuntu noZimu.

Umnyanya wesiko engiwuthandako liqude. Ngombana sisuke sikhulisa omunye esizokukhamba naye iqude.

Amasiko ayahlonitjhwa ngokuthi abomma lokha umntwana nakathambisako bayaguda ehloko nofana lokha ingoma nayiphumako bayaguda begodu ingoma nayiphumileko akubi neemnyanya eyenziwako ngaphambi kobana kobana ingoma igoduke.

Ukuthiywa wamagama kudlala indima ekulu emntwaneni ngombana ugcina alandele igama lelo omthiye ngalo.

Amagugu ahlonipheke khulu esikweni lethu lekhethu yivunulo yakhona ngombana isigaba nesigaba sinevunulo yakhona begodu abomma kanye nabobaba banevunulo yabo ehlukileko.

Abantu abadala banomthelela omkhulu esikweni ngombana ngibo abagcina ilwazi, iinganekwane nemikhuba yemandulo abayidlulisela kithi.

Ziindatjana ezidluliselwa elutjheni ziqakatheke ngokuhlonipha abantu abadala, ukuziphatha kuhle emphakathini, ubunye bomndeni, ukuzibekela umthwalo nokuhlonipha imvelo.

Ukwenza bona isiko lami libe ngelikhethekileko mivumo yakhona ehlukileko, yivunulo yethu kanye nelimi lethu.

Ukwenza iminyanya kanye nokunothisa ngenothiso enengi.

Inaka, yisembatho esimbathwa bobaba, esitjhukwe ngesikhumba, abasimbatha emzimbeni.

Iphotho, yivunulo yabomma, abayimbatha ngaphambili lokha nabavunulileko, ifana nephephethu.

Iphephethu, yivunulo yamathelerina, nofana abentazana abathombileko.

Ibhetjha, yivunulo yabasegwabo yesindebele.

Isithimba, yivunulo yabentazana abathombileko, nofana amathelerina eyenzwe ngesikhumba, abayimbatha ngemva.

Itjorholo, yivunulo ebuya kunosokana, ayipha umakoti, lokha nakendrako.

Iporiyana, yivunulo yabobaba, abayimbatha ilenge esifubeni, lokha nabavunulileko.

Amapatlagwana, manyathelo ambathwa nakuna izulu.

Umtjhotjho, yivunulo yabobaba, abayimbatha ehloko.

Ibhengela, yivunulo efakwa esandleni.

Amanambasikhambe, mateksana ambathwa lokha nakugidwako, angambatha mathelerina, nofana abentazana nabathombileko, angambathwa matlawana, angambathwa nabomma.

Amacici, bukhazikhazi obufakwa eendlebeni, kanengi buvamise ukumbathwa bomma.

Ibherende yingwanyana embathwa bomma, kanengi bayimbatha lokha nabangeneli idwendwe, nofana lokha nabaya ephomedeni.

Idzila, yivunulo efakwa entanyeni, lokha abomma nabagidako, kodwana kade yayifana nedzilamnwana, nofana nobukhazikhazi abobaba abayithengela abomma abende nabo, ofana ababathetheko, ukukhombisa ubukhazi, nofana umnotho wekhaya.

Amatshega, mabhengele ayenziwe ngesimbi, asidlwa afakwa esandleni.

Iyerhana, yivunulo yabentazana abathombileko, abayimbatha lokha nakugidwako, nofana abavunulileko eyevala isithimba, begodu yenziwe ngemincamo.

Ingejana, yivunulo yesindebele, embathwa bomma, nabavunulileyo.

Ingwani, mncwazi, nofana ngilokha okuthwalwa ehloko, okufuthumelako.

Ikghororo, yivunulo yoke sele iphelele, yabentazana bequde, abayidosa ngama-suit case, nabaya ngemaqudeni.

Umlingakobe, mncamo nofana yivunulo leya embathwa bomma, khulukhulu lokha nakukhambe ingoma, nofana ikosi nayithabileko, nabagida igwabo.

Inyoka, mncamo orhurhuba phasi onikelwa umakoti, lokha nakendako, nofana umbathwa ngumakoti lokha nakendako.

Inyoka, imbathwa ngumalukazana, nofana ngumakoti, lokha nakendako.

Incagu, yivunulo embathwa bobaba.

Isititirimba, yivunulo yamasokana, lokha nakabuya engomeni, abasimbatha lokha nabagodukako.

Awa, akukafaneli bonyana abobaba bambathe isithimba, ngombana isithimba, senzelwe abomma, bona bazivale ngemuva lokha nabavunulileko.

Isiqobotjhelo, yinto ehlanganisa ingubo, ukuthi ingahlukani, lokha nawuyimbetheko, ebamba ingubo, ehlanganisa ingubo, bona ingahlukani.

Itjholo, yivunulo yabomma, abayimbathako, lokha nabavunulileko.

Icuba, mncanyana othwalwa masokana ehloko, nofana bentazana nabaqeda ukuthomba, bawuthwala ehloko, ngemva kokuphetha isiko.

Irasu, mncamo ofakwa entanyeni, ohlala phezu kwesifuba, khulukhulu othandwa ukuvunulwa, bentazana nabagidako, nofana namasokana nawo ayawuvunula.